Amathayimuthebula ebhasi abaluleke kakhulu futhi asiza kakhulu, ngoba uyakwazi ukugibela ibhasi, ngesikhathi ukhona nokufika emsebenzini noma, uyakhona ukufika ngesikhathi emsebenzini noma kule ndawo ofanele ufike kuyo ukhona ukufika kahle. Yiko ithayimuthebula yebhasi ebalulekile ukhona ukugcina isikhathi, uyakhona nokuhlela izinto zakho kahle ngaphambi kokuthi ufike kule ndawo le oya kuyo. Kepha-ke kwamele ukwazi ukugcina isikhathi. Isikhathi yiso esibalulekile kwithayimuthebula yebhasi.

Ukuhlela. nquma ubukhulu nesisindo sezinto. Bheka noma yimiphi imikhawulo emotweni noma endleleni. Pakisha izinto ngokuphepha ukuze uvimbele umonakalo ngesikhathi sokuhamba. Sebenzisa izinto zokuvikela noma zokuvala lapho kudingeka khona. Layisha izinto ngokucophelela kusabalalise isisindo ngokulingana, ngokulingana. Vikela izinto ukuze zingashintshi ngesikhathi sokuhamba. Qiniseka ukuthi imoto ilungile, ilungele ukukhulu nesisindo sezinto. Cabangela ukusebenzisa imoto enkulu noma i-trailer uma kudingeka.

Izinzuzo zokusebenzisa izithuthu zesonto kubantu abadala abanokukhohlwa komqondo noma isifo i-alzheimer's, ukuthi izintutho zesonto zizokwazi ukubakhumbuza ukuthi bakhone ukuhamba ngesiphi isikhathi, bakhone nokugcina isikhathi, bakhone nokupakisha izinto ezibalulekile ukuthi bahambe nazo. Lokho kuzosiza abantu abadala ukuthi bangakhohlwa kalula futhi bazokhona nokwazi ngokuxhumana nabo njalo ukuze bakhone ukubakhumbuza ngohambo lwabo olude abazolihamba nesonto. Isonto libalulekile ngoba abantu abadala abaningi yibo abahamba amasonto futhi yibo abazokwazi ukuthi babasize ukuthi bangakhohlwa ukuthi kuhanjwa nini? Kubuywa nini? Kuhanjwa nani.

Uma ngingumhambi ondizayo futhi ozogibela indiza exhumanayo, ngingayenza, ngingayenza ukuthi kubaluleke ukuthi ngigcine isikhathi futhi ngazi ukuthi ngilapho engiya khona ngizofika ngasiphi isikhathi? Izokwazi ukuthola imithwalo yami ngesikhathi esilungile. Ukugcina isikhathi kwami kubalulekile ngoba uma ngabe ngizogcina isikhathi imithwalo yami ngizoyithola esiphephile futhi ngizoyithola ngesikhathi ngikwazi ukuxhumana nenye indiza le engiya kuyo ngoba isikhathi sami ngizobe ngisibambile futhi sizobe singashiyekekanga.

Ukuze abantu abadala bakhone ukuhamba baphephile, badinga umshayeli wemoto owaziyo umgwaqo futhi ongashayeli ngobudedengu endleleni. Futhi abantu abadala badinga ukuthi bahambe nezizukulwane noma ney'ngane zabo abaziyo umgwaqo ngoba ngeke bakhone ukundlula ngemoto noma angeke bakhone, bazokhona futhi ukugcina isikhathi sala abaya khona, futhi bazokhona ukufika baphephile ngoba basekelwe abantwana babo noma izizukulwane zabo ukuthi bazokhona ukufika endaweni ekahle futhi baphephile bangalimalanga.

Uhulumeni angasebenzisana nezinkampani ezimele, ezimele ukuze zifake imali ekwakheni nasekuphatheni izinhlelo zezokuthutha. Lokhu kubandakanya ukwakha imigwaqo emisha, ukuthenga amabhasi noma ukuphatha iziteshi zamabhasi. Izinkampani ezimele zingaletha ubuchwepheshe nemali, kanti uhulumeni uqinisekile ukuthi izinsiza zitholakala kubantu bonke.

Izindleko eziphakeme zokuthutha. Uma uthutha impahla noma abantu, imali yokudlula ifakwa ezindlekweni zokuthutha. Lokhu kungasho ukuthi kufanele unyuse unyuse amanani entengo yezinsizakalo zakho noma imikhiqizo yakho ukuze uhlanganise lezo zindleko noma unciphise inzuzo yakho. Uma kungenziwanga ukuhlela okufanele, izindleko zemali yokudla zingacindezeleka kakhulu. Ibhajethi okwenza ukube nzima, ukuhlikimezeka nezinsizakalo noma ukuthenga izinto ezintsha.